Ndi nga i fhindula nga hei nḓila, miduba ine yavha yo lapfesa zwibadela, maungeloni a vhoriṋe iṅwe i vha i songo fanela ngori vhaṅwe na u u vhala hu vha hu si malwadze ane a vha uri ndi malwadze a ndeme ndi malwadze ane na musi vho ḓi dzulela hayani ndi malwadze ane vhone vhane vha nga kona u ha fhenya nga u dzula fhethu ho no dudela, nga u vha u khou ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na pfhushi, so midubani ine yavha i kho wanala zwibadela minzhi ya hone ndi ya vhathu vhane vhaṅwe vha vha vha si kho vhaisala vhanwe vha vho ḓi to ya u yo u dzhia dzilafho. So ndi nga dovha nda amba na mafhungo a uri u ṱahelela ha manese kana vha ongi zwibadela na zwone zwi a engedza miduba ya dzi ḽaini kha maungelo a nnyi na nnyi.

Ee ndo no ḓi wana ndi na dzangalelo ḽa u to shuma mushumo wo u to phulusa vhathu nga murahu ha musi ho ṱangana na dzikhombo dza mililo, miḓini, hanefha midubani, hanefha hanefho muvhunḓuni ya vhorine kha ri vhathu ho vha na dzi khakhathi dza mililo ho vha na khombo dzine vhana vho fhisa miḓi ho fhisiwa zwi tumba. So ndi vhona u nga zwi vha zwi khwiṋe uyo u thusa ngori a u ḓivhi lamatshelo uri iwe ḽo u farela zwifhio.

Ndi vhathu vha vhaholefhali ndi vhathu vhane vha vhori a si vhathu vho no to fhiwa tshikhala tsha u phuruva vhukoni ha tsha u ḓi sumbedzisa kha vhukoni havho ndi vhathu vhane vha vhori vho dzumbama, ndi vhathu vhane vha vha uri dzi khamphani nnzhi kana ma ma ma ma maga manzhi a vha anzeli u vha hira vhathu vho raloho mara ndi nga ndi nga amba mafhungo a uri nṋe hune nda shuma hone ndo vha ndi kho shuma na vhathu vhane vha vha uri ndi vhathu vha sambi, ndi vhathu dzi mbevhevhe vho no amba nga dzi sain language, so ndi vhathu vhe vha kho shuma nga maanḓa ra ri khou shumisana zwavhuḓi nga maanḓa.

Uri tshi tshavha tshi ḓivhe nga ha vhulwadze ha muhumbulo, ndi nga murahu ha musi vhathu vha tshi kho kona u bva vha ye tshi tshavhani vha ye mi danani vha ye zwikoloni vha ya hoṱhe hoṱhe vha tshi funza vhathu nga vhulwadze ha muhumbulo uri vhulwadze ha muhumbulo vhu vhu dina vhathu u guma gai kana vhathu vha tea u ḓivha zwifhio na zwifhio zwine zwa vha uri a zwi itiwi na zwiṅwe zwa vhouri zwi a itiwa nga murahu ha musi muthu a kho ṱangana vhulwadze ha muhumbulo. Vhulwadze ha mu humbuloni ndi vhulwadze vhune ha vha uri vhu dina vhathu vhanzhi so vhathu vhanzhi vha ṱoḓa u wana pfunzo nga khaho vha kone u ḓivha zwori hu kho itea mini kha kha vhulwadze ha muhumbulo.

Zwi tshi ḓa kha vhutea muṱa ndi pfesesa uri zwithu zwine wanga tea u ḓivha zwone ndi mafhungo a uri dzilafho ḽa u kana vhuteamiṱa ho ya nga u fhambanana, u tea u ḓivha zwori vhuteamiṱa vhuṅwe iwe ukho ṱoḓa hone hu kho tea u vha vhu ha tshakha ifhio, vhu kho tea u vha vhu ha dzhekiseni, vhu kho tea u vha vhu ha dziphilisi na. So u tea u ḓivha uri vhuteamiṱa vhune ha vha uri vhu ḓo fara vhu ḓo fara muvhili wa muthu nga nḓila ḓe masia o itiwa ndi afhio ndi vhona unga ndi zwone zwa khwine u tovhela zwithu zwine zwa vha uri zwi ḓo fara zwavhuḓi.

Ee ndi vhona zwi zwa ndeme uri dzi kiḽiniki ende ḓisiwe kha vhupo ha mahayani vhu dzi kiḽiniki thendeleki ndi swika kha vhupo ha mahayani, hune vhaṅwe uri vha swikelela dzi kiliniki vha khou tou vha vho thoma vha tou wana zwiendedzi vha to bva hutshe na tshifhinga, vha to bva hutshe vhusiku, na mini na zwoṱhe hu vha hu songo tsireledzea so ndi nga lavhelela uri hu vhe na nḓila ya ya khwine dzo no khwinisa uri vhathu vha gume lwa kho wana vha khou wana dzilafho nga murahu ha musi dzi kiḽiniki thendeleki dzo ya ya mahayani a tsini.

Khentsa dzo ya nga u fhambanana hu na tshaka nnzhi zwa malwadze a khentsa, ringa thoma u amba khentsa ya vhulwadze vhulwadze ane a vha uri ndi vhulwadze hani a mbumbelo khentsa ya mbumbelo, khentsa ya maḓamu, khentsa ya zwi vhindi, cancer ya mafhafhu. Zwo ya nga u fhambanana.

Masiandoitwa a u wana dzilafho ḽine ḽa uri a vhe ha dokotela ndi nga amba uri o ima nga heyi nḓila, ni nga lenga u fhola, ni nga si ḓo fhola nga tshifhinga, ni vha ni sathu vha na vhuṱanzi uri zwi nga dzhia tshifhinga tshingafhani uri ni fhole, zwi nga dovha zwa ni isa kha u ri sia.

Khaedu dzine nda nga amba uri muthu anga tangana na dzo a si to ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa, u to zwi ḓivha zwa uri a vha thoma u ḓi dzhenisa kha zwa vhuteamiṱa ha tsha ḓo kona u vha na ṅwana nga tshifhinga tshine ene muṋe u ḓovha o lavhelela tshone, u ḓo tea u thoma a ima tshifhinga uri a ḓi swikelele u ḓi wana a khou thoma mafhungo a u ita uri avhe na muṱa kana a yo thoma u ita mafhungo uri avhe na vhana zwitshiḓa kha zwa funani. Futhi vhuteamita vhu dovha ha thusa vhathu vhane vha vha uri a vhathu lugela u yo thoma mafhungo a u vha na vhana vha tshe vhaṱuku vhaṅwe vha vha kho ḓivha vhahulwane, so vhuteamiṱa ndi nga amba uri vhu a thusa nga maanḓa.

U shotha ha mishonga kha zwiko kha zwiko zwa tsini kana kha vhadzulapo vha tsini zwi nga zwi nga tshinyadza kha mitakalo ya vhadzulapo nga nḓila i tevhelaho, nga u sa kona u vha na mishonga zwine zwa khou amba uri vhaswa vha nga kona u vhadzulapo vha nga kona u ri sia vha vhudzulapo nga sala vha tshi khou tshila vhutshilo vhune ha vha uri a si a vhuḓi so khwinisa zwithu zwo raloho hone nga murahu ha musi hu na huna dzi kiḽiniki thendeleki dzine dza vha uri dzi nga kona u ya u ya mashangoni a tsini uyo isa mishonga kana u ya u thenda vhathu.

Ndi nga tsireledza tb kana ra nga tsireledza vhathu vhaṱuku vhathu vha hulwane nga u ṱutshela kule na u shumisa mafola, nga u vha vhudza uri vha shumise mi mask musi vha kha zwi endedzi zwa nnyi na nnyi u kona uri vha kone u thivhela malwadze ane vhanga vha vha khou ṱangana na o kha zwiṋamelo zwine zwa vha uri ndi mabasi ndi dzi thekhisi, ri nga vha vhudza uri vha shumise mi mask u thivhela malwadze a no nga dzi tb mi khushwane.

HIV ndi vhulwadze vhune ha vha uri vhuya lafhea, and then aids ndi vhulwadze vhune ha vha uri a vhu tsha lafhea u tea u to dzhia dzilafho uḓi wane ukho vha muthu wa khwiṋe u kone u ḓi wana u khou ḽa mitshelo mitshelo mitshelo miroho i ne vha na pfushi ine a ḓo kona u langula maswole a u. HIV i kha ḓi lingea and muthu thoma nga u lwala HIV a kona u fhirela kha aids nga murahu ha musi masole a si tsha kona u u vha strongo kana u vha na mannḓa kha muvhili wawu.

Ee ri vhona zwi zwa ndeme uri muthu a tholiwe kana muthu a wane mueletshedzi ane a ḓo mu eletshedza musi a khou khotroliwa hiv, zwivha zwi zwa zwine zwa khou amba uri khare vho ṱangana na dwadzetshifu u tshi fhedza u lingiwa, vha kona u eletshedza uri u kho tea u tshila nga nḓila ḓe uri u ḓi wana u muthu wa khwiṋe kana u ḓi wana u muthu ane a kho fhola.

Ndi zwa vhuṱhogwa ee, ndi zwa vhuṱhogwa u ḓi wana ni khou ita ndingo, zwi ḓo thusa uri na vhaṅwe vhathu vha sa ḓo dzi wana vha khou kavhiwa wa nga vhulwadze ha navho uri ndi a TB, hungavha dzithekhisini hungavha ma basini. So muthu o itiwa ndingo u a kona u vha o tsireledza na luṅwe lushaka lu ḓaho.

Mulwadze ane a vha uri u kho lwala vhulwadze ha TB, zwi tshi ḓa kha zwiḽiwa u tea u ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na dzi phurotheini, u tea u ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na dzi vithamini A n A C n E, a dovha a ḽa zwiḽiwa zwine zwavha na na zink and ayoni, so zwi tshi ḓa kha zwiḽiwa kana zwi tshi ḓa kha mitshelo. Ukho tea u ḽa mitshelo i nonga maswiri, i nonga bafana, i no nga mme manngo na dzi phamukhini ndi zwezwo zwi tshi ḓa kha zwi tshi ḓa kha mitshelo, so kha dzi natsi na dzi nḓuhu zwithu zwo no tonga sa zwezwo, zwi tshi ḓa kha dzi phurotheini u kho tea u ḽa zwithu zwine zwa nga makumba, zwithu zwine zwa nga mafhi, zwa vha zwo guma zwi tshi ḓa hanefho.

Vhuteamiṱa vhuya thusa uri zwine ndo tenda khazwo kana zwine nda tenda khazwo ndi zwa uri vhuteamita vhu a thusa, vhuya thusa vhathu vhane vha vhori a vha thu lugela u vha na vhana vha shumisa vhuteamiṱa vhuya thusa vhana vhaṱuku vhane vha vhori vha kha ḓivha vho vha tshi vho ḓi nekedzela khazwo ita zwa pfunzo vha tshi shumisa vhuteamiṱa, zwi a vha ita uri vha si swikelele hune vha vha na vhana vha tshi kha ḓi ita zwa tshikolo.

Mushumo oyo ndi mushumo une u itiwa u itiwa nga madokotela a nanga dza Tshivenḓa kana u nga nga sialala kha mafhungo a u ṱuwisa mashudu mavhi. Hu nga ḓi bvisiwa mbudzi vhu nga ḓi bviwa zwine zwa kho zwiiwa mbudzi nngu o ḓi tsa tshi nyama kha muthu kana mashudu mavhi ndi zwithu zwine zwa itiwa o iwa kha dzi nga nga dza sialala nga nga dza tshirema a tsinga nga dzine dzi a zwi ita

Ee maine wa vhukuma ni muvhona nga bambiri nitshi dzhena u hune a shumela hone mbumbani wawe ni ḓo wana huna certificate, hu na certificate ine yavha uri yo vheiwa lu vhondoni u sumbedza uri ndi maine ane a vha uri o tovhelela milayo yoṱhe uri a swikele hune avha hone a swikelela hune avha hone sa maine, a si wa vhukuma ni do ḓi mu vhona a sina dzibammbiri dzo raloho.

Vhathu vha ṱhogomelwa vhathu vha mahayani vha ṱhogomelwa nga u kilineliwa miḓi yavho, nga u kulumagiwa miḓi yavho nga u hwaleliwa dzi tshika dzi tshi ṱuwa dzi tsho laṱiwa kule.

Zwi songo fanela uri vhaaluwa vha shumise tshelede yavho ya mundende kana magavhelo ḽa mundende uri vha swikelele hune vha vha vha kho ṱhogomela mutakalo yavho, muvhuso wa vho rine ndi wone u ne u tea u dzhia tsheo dzo raloho uri u ṱhogomele vha aluwa vha vho ri na uri mitakalo yavho i dzule yo tsireledzea, mitakalo yavho i dzule i ya khwine.

Tshenzhemo ndi nga murahu ha musi vhathu vha tshi khou vhonala vha vhanzhi zwibadela zwi tshi ḓa nga mafhungo a mutakalo musi vhathu vhatshi kho vhaisala vha vhanzhi, zwi kombetshedzea uri Afrika Tshipembe vha kono u vhona zwori ndi vhathu vhanzhi vhe .

Kiḽiniki dza vho riṋe kana madaloni a a e ra fhedzisela uya dzi kiḽiniki dza vho riṋe, kiḽiniki dza vho riṋe ndi dzi kiḽiniki dzine dza vha uri ho kulumagiwa nga nḓila ya vhuḓi ine na musi mulwadze a tshi kho ḓai u a kona u vha o dzula fhethu ho tsireledzeaho.

Vhathu vhanzhi vhaḓi tika nga zwiimiswa zwa muvhuso nga nṱhani ha uri vhunzhi havho vhathu a vha koni u ḓivhona vha khou kona uya vhungeloni ha phuraivethe saizwi vhuongelo ha private vhu ha mitengo ya nṱha so ngeno hu uri kha vhuongelo ha nnyi na nnyi kana ha muvhuso ni tshivha ni kho to ya mahala hu si na tshine na khou bvisa tshone hu sina mbadelo. So vhathu vhanzhi vha vha vha vha vha ḓi lugisela u ya zwibadela zwa zwa zwa muvhuso u fhirisa u ya zwibadela zwa phuraivethe.

Zwine zwa nga khwinifhadziwa kha dzikiḽiniki dza tshitshavha ndi mafhungo uri kiḽiniki dza tshitshavha dzi dzule dzo kulumagiwa, kiḽiniki dza tshitshavha zwi dzule dzi na na manese vhaongi vhane vha vhori vha vha vha vhanzhi u itela uri na musi vhathu vha tshi khou swika kiḽiniki vha vhanzhi vha kone u vha thusa nga u ṱavhanya vha kone u humela mahayani avho hutshe na tshifhinga.

Vha nga khwiṋifhadza khwiṋe nga u ita vhalangi vha vhalangi vha sekhurithi vhane vha ḓovha vha kho ṱhogomela kana vha tshi khou gada sibadela kana kiḽiniki u itela uri hu savhe na vhapondwa vhane vha ḓo ḓi wana vha khou so ri nga amba mafhungo a uri zwi leludza kha mafhungo a uri vhathu vha fiḽe vho tsireledzea kana vha ḓi pfhe vho tsireledzea zwitshiḓa kha maongelo a vho riṋe vha dovhe vha ri engedzele na manese, vhaongi.

Zwi kwama zwi kwama vhuimo ha kiḽiniki nga nḓila isi ya vhuḓi nga uri u ṱahela ha manese zwi ita uri hu vhe na miduba mitapaitila milapfu yo lindelaho u thuswa.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ya vhuongeloni nda guma ndi khoyo u bva u lenga nga nṱhani ha uri muongi o vha a muthihi vhanwe vho vha vho ya ḽantshini kana vho vha vho yo ḽa tshi .

Ndi pfhesesa uri uri vha kono u kunga vha ongi vhanzhi na madokotela manzhi kha dzikiḽiniki dza mahaya dza mahayani vha tea u vha vho vha vho vha engedzelwa miholo ine vhavha vho uri vha vha vha khou hola yone kana vha tea u bvisa mbekanyamushumo ine yavha uri vha tshi yo fhedza magudedzi avho vha tea u shuma miṅwaha yono paḓa fumi kha dzikiḽiniki dza hune vha bva hone u itela uri manese na ma na madokotela vhaongi vha vho rine vha sa shothe.

Zwi nga thusa ende zwi nga si thuse.

Ee ndi pfhesesa zwo uri vhashumi vha tshi vha tshi swikela hune navho vha neta zwi khou amba uri vha vha vho shumesa so ndi pfhesesa uri ha nga to itiwa maḓuvha ane mushumo u teo u dzhena vhege a nga ngomu iṅwe vhege o awela vhege a nga ngomu zwi ita uri a awele khwiṋe.

Hai ndi pfhesesa zwo uri dzi kiḽiniki a dzi ngo teo u dzula dzo ḓala nga vhalwadze.

Khaedu dzine vhaongi vha vha vha khou ṱangana nadzo na madokotela ndi khaedu dzine hu vha ho ḓalesa vhathu hu nga ḓivha hu vhathu vhane vha vhori ndi vhathu vha Afrika Tshipembe, vhathu vhane vha vho uri ndi dzi ṱhunḓu vhane vha vho uri ndi vhathu vhane vha vhori asi vha Afrika Tshipembe vhane vhaṅwe vha ḓovha vha vha si na dzi basa vhaṅwe vha na dzi basa. So zwi kho amba uri hu vha na u ṱahelwa ha mishonga sa ezwi vhathu ho vhaliwa vhathu vhane vha vho ri ndi vhathu vha hanefha nga ngomu shangoni ḽa vhoriṋe ḽine ḽa vha uri ndi ḽa Afrika Tshipembe vhathu vha nnḓa vhane vha vha uri a vhongo vhaliwa so madokotela vha kono u ṱangana khaedu ya u fhelelwa ha mishonga na zwishumiswa.

Sisiṱeme ya digital i nga thusa zwi tshi ḓa kha mafhungo a u tevhela mishonga mishonga zwine zwa khou amba uri zwi ḓo ita uri zwibadela hu sa ḓale muthu u ḓo vha a tshi tou u u ita appointment uri uya thusiwa lini vha tsheka tshivhalo tsha vhathu vhane vha ḽeḽo ḓuvha so ndi pfhesesa zwa uri system ya digital i nga khwinisa mi miduba na dzi ḽaini dzine dza vhathu vhane vha vha vho ya dzi kiḽiniki u lafhiwa vhaṅwe vha vha vha songo yo lafhiwa vhaṅwe vha vha vho to dzhia mishonga so ndi pfhesesa zwori system ya digital i nga thusa vhukuma.

A thi thu ḓi wana ndi khou bva kiḽiniki ndi songo thusiwa zwi nga namba zwa ḓi to dzhia tshifhinga uri ni sa thusiwe mara vha ḓo fhedzisela vho thusiwa.

Zwinga thusa kana zwi nga fhungudza vhathu nga murahu ha musi hu tshi khou shumisiwa digital system ya digital ine muthu wa mulwadze u to zwiḓivha zwo uri u kho tea u ima gai kana u to zwi ḓivha zwa uri u kho to ya gai ane a vha uri oyo tovhela oyo tovhela oyo tovhela mishonga na ane u khou ḓivha zwa uri u kho u dzhia mishonga yawe gai a ne a vha uri o ḓo u vhudzisa vhaya zwiḓivha navho uri vha kho tea u ima gai ndi pfhesesa zwa uri ndi zwone zwithu zwine zwa nga ita uri hu fhungudzee vhalwadze dzi dzi kiḽiniki.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndo ima kiḽiniki kana ndi kiḽiniki nda guma ndi si khou ṱuwa ndi khou ṱuwa ḓuvha ḽo kovhela thi thu ḓi wana vho ndo swika hafho.

Ndi ngani zwifhinga zwilapfhu zwa u lindela zwi mafhungo o ḓoweleaho kha tshumelo ya mutakalo wa tshitshavha? Zwi vha zwo ḓowelea nga nga uri tshifhinga tshinzhi vha tshi khou lafha muthu u vha a songo to sedzana na vhone fhedzi hu na vhathu vhane vhaṅwe vha vha vho sedzana na mafhungo a mutakalo zwitshiḓa kha dzi BP ha vha na vhaṅwe vhane vha vha vha kho tea u tou vha ṱola ha vha na vhaṅwe vhane vha kho tea u vha ṋekedza dziphilisi so ndi ngazwo zwi tshi dzhia tshifhinga kana zwi tshi tea uri muthu a lindele uri a kone u thusiwa.

Ndi u vhudzisa uri afha kha eyi kha oyo muduba ndi muduba wa mini, ndi muduba wa vhathu vhane vha khou thusiwa nga dziphilisi, ndi muduba wa vhathu vho ḓo vhudzisa, ndi muduba wa vhathu vho ḓaho u yo vhonana na dokotela naa.

Ee ndi pfesesa uri zwi nga fhungudza u lindela dzikiḽiniki dza mobaiḽi dzi tshi nga kona u swikelela vhuponi ha vhoriṋe zwi fhungudza miduba milapfu dzikiḽiniki khulwane, zwi fhungudza miduba milapfu zwibadela, zwi fhungudza tshifhinga tsha uri vhathu vha yo u ṋamela mabasi na dzi thekhisi vha tshi khou ya haningei vhuongeloni kharali kiḽiniki ya mobaiḽi arali yo kona u to swika vhuponi ha vhoriṋe i kono u fhungudza vhathu vhanzhi ya fhungudza tshifhinga tsha muthu uri a ye u sibadela.

Khaedu dzine vha ṱangana nadzo dza mimoḓoro ine vha tshimbila ngadzo ndi nga murahu musi dzi sina mathaila kana dzi khou swikelela hune dza tshinyala dza ṱhavhiwa mathaila dzi tshi khou lingedza u ya hanengei vho thusa vhadzulapo vhuponi ha vhoriṋe ndi dzone khaedu dzine ra nga amba zwa uri vha vha khou ṱangana nadzo, khaedu dza u ṱalela ha mishonga.

Ee ro no ḓi wana ri kha tshetsho tshi imo zwitshi khou itiswa nga bada ine yavha uri ndi ya gravel asi ga bada ine ya vha na tshigonṱiri so zwi kombetshedza uri ambuḽentse i lenge u swika vhuponi ha vhoriṋe ngauri hune ra dzula hone ndi gravel road.

Tshitshavha tshi nga thusa nga u nga u vhudza vhathu vha vhathu vha vha vha vhaongi kha mafhungo ane avha uri vhavha vha khou ṱangana nao kana kha malwadze ane a vha uri vha khou ṱangana nao kana kha zwitzhili zwine zwa vha uri vha khou ṱangana ngazwo vhuponi havho.

Zwi ita uri vhathu vha ṱhogomelwe nga zwi ita uri vhathu vha ṱhogomelwe nga u ṱavhanya kana zwi ita uri vhathu vha ṱhogomelwe nga nḓila i songo fanelaho kana nga nḓila i songo fushaho ngauri vha ḓovha vha kho tea u ita uri vha thuse vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, so ndi vhona unga tshifhinga tshi vha tshi songo tshifhinga tsho vhewaho for uri vhalwadze vha tshi thusiwe ngatsho ndi vhona unga tshi vha tshi songo linganela.

Ngeno kha vhupo hune nda wanala khaho ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa uri vhathu vha ye vha tshi dzhia madzilafho avho dzi kiḽiniki ngori dzi kiḽiniki dza vhuponi ha vho riṋe hu na fhethu hune ho to itelwa fhethu ha vhathu vhane vha vha kho ḓo u dzhia mishonga.

Kiḽiniki dza vho riṋe dza nga swika hune dzi khou fhelelwa nga mishonga dzi khou fhelelwa nga mishonga dziphilisi dza dzi pain killer kana dziphilisi dza u dzidzivhadza vhuṱungu, ndi vhona unga tshitshavhani vhathu vha ḓo swikelela hune vha ḓo ṱereka vha ita migwalabo vha kho gwalabela dzi kiḽiniki dza vho riṋe nga nṱhani ha ṱhahelelo ya mishonga.

Thaidzo ya kiḽiniki ya nga swikelela hune ya vala ya vhuponi ha vhoriṋe ndi pfhesesa zwori ndi zwithu zwine zwi nga si fari vhathu zwavhuḓi ngori ri wana hu uri hu na vhalwadze vhane vha vha uri ndi vhathu vhahulwane vhane vha vha uri vha na malwadze o yaho nga u fhambanana, vhane vha ya kiḽiniki vha tshi yo u dzhia dzilafho ḽine ḽa vha uri ndi ḽone ḽine ḽa vha uri ḽi kho tea uvha tshidza kha vhumatshelo havho ha ḓuvha na ḓuvha, so ndi pfhesesa zwori ḽivha ḽi si fhungo ḽa vhuḓi u fhelelwa nga mishonga kha kiḽiniki dza mahayani.

Kiḽiniki ya mahayani ya nga swikelela hune ya vhori i kho fhelelwa nga mishonga ndi zwithu zwine zwa vhori zwi nga kwama tshitshavha nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri hanevho vhane vha vhori vha ya kona vha ḓo kona uri vha ye vha namele zwiendedzi vha ye kha dzi kiḽiniki dza mashangoni a tsini, kana hanevho vhane vha vhori vha a ḓi kona vha ḓo kona u ya u yo u ḓi rengela mishonga yavho dzi khemisini, vha ḓo kona u ya zwibadela zwine zwa vha uri zwi kule. Vhathu hanevha vhane vha vha uri vha a shaya ndi vhone vhane vha ḓo pfha u vhavha ngauri ndi vhone vhathu vhane a vha nga ḓo kona u wana thuso nga tshifhinga, vha ḓovha vho lindela zwezwo dzi philisi dzi tshi ḓo vhuya hanefho dzi kiḽiniki dza vho riṋe dza tsini.

Tshithu tsha u thoma tshine nda nga takalela uri vha sedze khatsho ndi mafhungo ane a ono tonga HIV and AIDS, malwadze hanea ono tonga a TB, malwadze anea ono tonga a tshugela, swigiri, sugar diabetes. Ndi malwadze ane ri nga tama uri vhavhe vha na mishonga ya hone kana vhavhe vha tshi kona u ṱolela malwadze o raloho, ngori ri vhona malwadze o raloho mivhunduni ya vho riṋe hu one malwadze ane a vha uri a thina vhaaluwa vha vho riṋe.

I nga sedza kha malwadze ono tonga malwadze hanea malwadze mahulwane ane avha uri ndi malwadze a HIV and AIDS.

Ndi nga vha ṋea ngeletshedzo ya uri vha tea u ita dzi nyonyoloso uri vha dzule masole avho a vhuḓi na u ḽa zwiḽiwa zwine zwa vha na pfhushi.

Ndi nga murahu ha musi muthu o lenga u dzhia dzilafho.

Ri nga katela uri casuality i vhe yone ine ya vha uri i shuma u bva nga matsheloni u swika nga masiari u swika zwezwo nga tshikovhelelo, ha dovha ha vha na na emergency ya vhathu vhane vha vho ri vho huvhala vhathu vhane vha vha uri vha khou bva kha dzi accident, vhathu vhane vha vha uri tshiṅwe tshifhinga avha koni u wana tshifhinga tsha uri vha ye dzi kiḽiniki dza tsini nga nṱhani ha uri vha vha vha mishumoni. Vhathu vho no tonga hanevho ndi vhone vhathu vhane vha nga tea u ya kha emergency vha casual ndi vho riṋe hanevha vhane vha ḓo kona u ya sibadela tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ubva nga matsheloni.

Tshigwada tsha tshitshavha tshi nga thusa u nga u vhudza vhathu uri vhathu vhane vha vha uri vho ḓo u lafhiwa malwadze o yaho nga u fhambanana hu vhe na na miduba ine ya vha uri i kho i khou ṱalusa uri muduba oyu ndi wa wa wa malwadze afhio, muduba oyu wa wa vhathu vho imaho afha vha khou thuswa nga mini. Ndi pfhesesa zwo uri ha nga vha na vhathu vhane vha vhori vho ralo kana tshigwada tshine tsha vha uri tshi thusa nga zwezwohi ndi vhona unga vhuongelo ha vho riṋe vhu nga vha vhuongelo hane ha vha uri vhu a ṱavhanyedzesa u thusa vhathu.

Ri nga vhea phanḓa vhathu vhane vha vha uri ndi vhathu vho huvhalaho vhane vha khou bva kha dzi accident ra dovha ra tsheka na vhathu kana ra dovha ra ṱola na vhathu vhane vha vha uri ndi vhathu vhane vha vhori vha vuwa vha tshi bva nga matsheloni ndi vhathu vha no shuma. Ndi soko pfhesesa zwa uri ra nga ita emergency ine ya vha uri ndi ya havho vhathu zwi vha zwi zwithu zwa khwiṋe.

Muthu ane a shuma kha vhuponi ha vho riṋe nda nga ri ndi nga mu livhuwa ane a vhori ndi wa muongi ndi nga mu livhuwa nga nḓila hei i tevhelaho, ndi nga mu livhuwa kha uri u kho ri thuseka vhapo u kho ri lafhela vhaaluwa vha vho riṋe, u kho ri alusela vhana vha vho riṋe vhane vha vha uri vha kha di to bva u to thoma zwikolo, vhane vha vhori vha ḓo ṱoḓa dzi injection vha ḓo ṱoḓa u ṱhogomeliwa sa ezwi vha tshe vhaṱuku lune malwadze maṅwe na maṅwe a ya kona u fhirela nga khavho so ndi nga mu livhuwa nga zwezwo.

Ndi nga ri ndi nga livhuwa muminisiṱa mara nga u ri ṋekedza manese manzhi kana nga uri ṋekedza madokotela ane a ḓovha a khou kona u thusa nga kha nyimele ya shishi kana nga kha nyimele heneya casual ine ya vha uri ndi ya vho nnyi na vho nnyi, vhane vha vhori vha ḓo kona uri uri ṱhogomela vhaaluwa vha vho riṋe vha ḓo kona u ṱola malwadze oṱhe kha vhaaluwa vha vhoriṋe na vho muṱuku vha vho riṋe.

Ndi nga mu ṋea ngeletshedzo ya uri a shume o ḓi funga ngauri u kho vha a kho shumana na vhathu vhanzhi vho fhambananaho, vhathu vhanzhi vhane vha khou ḓa nga malwadze ane a vha uri ha fani so ndi nga mu eletshedza uri a shume o ḓi funga a vhe na vhuthu.

Ndi nga mu vhudza mafhungo a uri nga hu isiwe mishonga dzi kiḽiniki dza vho riṋe mishonga i songo swikelela hune ya shotha dzi kiḽiniki dza vhoriṋe. Ndi nga mu vhudza uri nga u vhe vhathu vhane vha vhori ndi vha Afurika Tshipembe vhane vha kho ḓi wana vha khou ya maongeloni a vho riṋe ane vha vha uri na mishonga i ḓo ḓivha yo divhalea henevho vhathu, havha vhaṅwe vha maṅwe mashango a vha ḓi wane vha khou ya kha zwibadela zwine zwa vha uri ndi zwa private.

Ndi vhona unga ndi khwine vho lindela vho lindela goloi ine vha ḓovha vho to i hira ngori ambuḽentse dza vho riṋe dzi kho shotha kha maongelo a vho riṋe, lune nṋe hune nda bva hone vhunzhi a vha tsha vha ṱuwa vha kha ḓi dina ngau vhidzelela dzi ambuḽentse vha to ḓi hirela dzi goloi vha hwala mulwadze vha mu isa sibadela. Lune zwa vha uri zwi vha zwi singo zwi singo tsireledzea uri ni swike lune na hwala muthu ane avha uri ukho vhaisala ni mu ise sibadela, ndi vhona unga ndi khwine ho swikelela hune ha vha uri hu lindelwa ambuḽentse ngori ambuḽentse itshi ḓa i vha i khou ḓa i na mishonga yoṱhe vha nga ḓivha uri zwezwo vha khou mu hwala vha khou mu isa vhuongeloni vha ḓo ḓivha vha vha kho ḓi muṱhaṱhuvha na nḓila.

Zwithu zwine zwa guma zwi kho itea hu guma hu kho itea zwithu zwo yaho nga u fhambanana vhathu vhaṅwe vha nga ḓi lwozwa matshilo avho nga murahu ha musi hu uri vha ḓo ḓivha vha kho ḓi itiwa miaro, vhanwe vha ḓo ḓi vha vha kho ḓi swikelela hune vha kho bebiwa so ndi pfhesesa zwa uri u ṱuwa ha mu ha mu kiḽiniki u fhelelwa ha muḓagasi kana maḓi. Ndi pfhesesa zwa uri zwi a vhanga zwithu zwine zwa vhori asi zwavhuḓi kha makiḽiniki kha dzi kiḽiniki dza vho riṋe.

Zwi guma zwi si kho fara mulwadze nga nḓila ya vhuḓi.

Hu nga itea zwithu zwinzhi vhanwe vha nga lwozwa matshilo a vho riṋe vhanga lozwa matshilo avho, vhanwe vha ḓo kona u wana u wana thuso nga murahu musi hono fhela tshifhinga.

Insulin i tamba tshipiḓa tshihulwane nga maanḓa kha muthu ane avha uri u na vhulwadze ha swigiri, ndi zwone zwithu zwine zwa ita uri zwi zwi khonṱhurole swigiri yawe kana a swikelele hune a kona u vha na dzangalelo.

Ndi pfhesesa zwo uri zwi vha zwi si ngo zwi vha zwi so ngo fanela uri vhalwadze vha malwadze o yaho nga u fhambanana o tou raloho vha fole miduba. Ndi soko pfhesesa zwa uri kharali zwibadela zwa vho riṋe kharali ho vha hu na ḽaini ine ya vha uri ndi ya vhathu vhahulwane, na ḽaini ya vhathu vhaṱuku, na ḽaini ya vho mme vhane vha kha ḓi vha vhaṱuku ndi vhona unga zwa ḓo vha khwiṋe uri hu thome u ṱhogomela vhathu vhahulwane.